Gore banna ba ka itsesiwe ka malwetsi a ke ha ba rutiwa ka one. Malwetsi a go tshwana le kankere yana le gore sign-e e tla nna eng ga o lemoga gore nnyaa o tshwaetsegile ke kankere le gore se o tshwanetseng go se dira ke eng, o bone nako efe le efe gore kankere eo e kgone go treat-iwa. o itse sengwe le sengwe ka ga yone o botse dipotso ga o sa itse gore ga o le mo situation-eng e yana, go ka diriwa eng, ke molemo e feng kapa ke dipela tse feng tse o tshwanetseng go di tsaya, ke hela o ya go bona ngaka e tla go thusang ka mathata o leng mo go one.

Ke di-fruit, ga ke bua ka maungo ke maungo, ke bua ka panana le apole. Ga o di kry-ile tsoopedi di kgona go go naya maatla, ga o ne o sena maatla ka 'baka la gore go na le bana ba sekolo ba ba tsogang hela yalo, ba sa ja sepe le kwa ba tswang. Mme hela ba thusiwa ke dijo tse ba di kry-ang ko sekolong, ha a kry-ile di-fruits-e morago a ba a newa dijo tse di siameng e ka nna papa le sepinatšhe, or papa le morogo ee.

ke Bucks-e mono mo, ke Bucks-e. Go araba dipotso e yana, ke yaka ke buile mo karabong ya ntlha ya gore o tla go kry-a e le gore bana ba bangwe e sa le motho wa teng a jele a le mo sekoleng ka gonne ga ba tlhokomelwe sentle or-e seemo sa ko magaeng a bone ga se letlelele gore ba je sentle ga raro ka letsatsi yaka bana ba bangwe ba tlwaetse go ja. So e thusa bana ba le bantsi ba e le goreng ba dikobodikhutshwane, ga ba jele ga one, e sa le motho wa teng a jele o a go bona gape dijo ka moso ee a le mo sekoleng.

Ke ba ba sa kgoneng go bua sentle, ba ba sa kgone go itsamaisang, ba ba sa kgoneng go utlwa le ba ba sa boneng le ba ba latlhegetsweng ke menagano ke bone batho ba ba tshwantseng ba tlhokomelwe ka nako tsotlhe bao. Ba nne le motlhokomedi yo o ka ba shebang bosigo le motshegare.

Go ya ka ditlhare tsa maitirelo, batho ba teng ba tshwanetse ba tshwarisiwe, molao tshwanetse e tshwarise batho ba go tshwana le bao ka gonne ga o tla go ela tlhoko batho ba o ga ba na background ya se ba se dirang, ke go risk-a ka matshelo a batho, ba tsenya matshelo a batho mo risk-ing ka go ba naya ditlhare tsa maitirelo. Ga ntle o a bo o itse gore di-effect tsa ditlhare tseo ke eng ka gonne o ntsha ditlhare o sa di-study-ela, o sa di ela yunibesithi ke bothata bo re tshwaragane le bone, molao o tshwanetse o ba tshwarise, ke Bucks-e mo.

Bolwetsi jwa lebolelamading go monate ha re le balekane e be re sa ntse re itsesane ka one gore ha ke leng teng ha ke tshwaetsegile ka gonne molao o thata nou yana. Ha o ntshwaetsa o sa nthaya o ntse o itse gore ne o tshwaetsegile, ke kgona go go tswela ditshwetso tsa go go tshwarisa. Go le gontsi batho ba didimala ka bolwetse joo ba shebile gore batho ba tla ba judge-a. Mme ga se ka go judge-a batho hela but ke go sireletsa motho o mongwe yaka wena le gone le go dirisa kgotlhopo ha o tshameka safe hela, especially ha o itse gore o tlo heletsa o ya thobalanong le motho wa gago ha a tshwaetsegile, kgotlhopo all the time.

Motho o tla be a go test-a a sheba gore a ga o na lebolelamading, o tla go rayang a re status-e se e leng sa gago, status-e se o leng mo go sone se confidential go raya gore se mo sephiring ke hela wena le ene lo itseng, ke the way a train-ilweng ka teng gore ga a tshwanela go ntsha dilo tsa batho but a tshwanetse a di-keep-e. Hela yaka a train-ilwe a hiretswe for seo, ga a tshwanela go rasa-rasa ka ona, ha tshwanetse a go botse gore o tla bua le mang, o tla share-ra le mang gore o tshwaetsegile ha o leng teng. And-e hone ha yalo a wena a o willing go ka dira yalo.

Bana ga ba le banyani ba isiwa ditleliniking go ya go sheba gore ba weight-a bokae le go ya go utlwa mo di-practition-eng mo di gore ne ngwana o tshwanetse a jesiwe eng, di-protein-e tse di yang especially for bana ba dingwaga tse di rileng. So ngwana gore a gole ke ha a isiwa kgapetsa-kgapetsa le ha o ya go shebiwa gore a mare o gola sentle, and-e a o ja ka nako. Ngwana ha a ja ka nako o kry-a dikotla, dikotla ke tsone di godisa ngwana le a gola mo environment e e siameng.

Ke nagana mongwe le mongwe ha a ka na le selo, ha a ka duela tšhelete, tšhelete ya inšorense yaka motho a ka bobola gore a kgone go kry-a kalafi ka nako. Tšhelete e duela kgwedi le kgwedi And-e gape go na le tšhelete e le goreng e beilwe mo bankeng e e beetsweng for nako tsa go tshwana le tseo ga mathata a tlhaga nako tsa go tshwana le tseo go bo go kgona go afford-a madi ya kalafi. E seng go emelwa pele motho a bobole e be e le gone go naganang ka madi a a ka dirisiwang go tswa go adima madi tšhelete ya kalafi.

Ke Bucks-e mo o a buang, ga se ka nako tsotlhe o tla kry-a e le gore matlo a boithusetso a batho ba digwele a mo dipolekeng tsotlhe, e e ga se ka nako tsotlhe. Mare ke lemogile gore ko dikolong, ko dikolong go na le mo e le gore matlo a boithusetso a digwele a teng. Ke hela ba tla bona ka sign-e e draw-isitse motho wa wheel chair mo e leng gore bone ba tla kgona go ithusa teng. Gone ga se ka nako tsotlhe o tla kry-a e le gore bone ba mo seemong se e re na re le mo go sone.